Ha ho na le naha e sa sebetseng, ke ne ke nahana ho molemo ha batho ba ka ithuta ka farming. Ha se ba tseba ka tsa farming ba tlo kgona ho jala, ba kgone ho rekisa, ebe business e kgolo for batho ba motse. Ba kgone le ho ruta bana ba bona, le hore farming it's about what? So hoo, ho ka tswela batho haholo molemo ebile e ka ba thuso e kgolo ho batho ba mahaeng banang le dijarata tse kgolo tseo di ka ba sebeletsa haholo bakeng sa ho etsa kgwebo e tla thusang setjhaba kaofela eseng lelapa le le nngwe. Empa setjhaba kaofela sa poleke.

Ke bona ho betere ke hore dihlwai tse ntjha tikolohong ya rona di bontshe batho dilo tse ba di rekisang, kgwebo enngwe le enngwe motho a nahanang ho etsa, a bontshe batho, a fe batho ba utlwe. Ha e le dijo, wa ba fa ho test-we. Then ha ntse ho ya motho oo o jwetsa o mong, o mong o jwetsa o mong. E tlabe e ya fitlha dipalangwang, e fitlhe kgole kgwebo ya hae, e kgole ka word of mouth.

Ho tjhentjha ha mahodimo, ho fetotse tokollo ya rona haholo hobane ha pula ena haholo mobu o wa tloha o tsamaya le pula. Ka hoo o etsa mobu o rich, o re ka kgonang ho sebedisa, o tsamaye. Ho sale majwe a re ka tshwantse re sebetse, re wa tlose hore re kgone ho qalla fatshe re bule. Re kgone ho kreya mobu o re ka o sebedisang for tsa rona, dintho tse re batlang ho di etsa. Ka hoo, e affect-a haholo, haholo-haholo. Ha se ntho e ntle mara ke climate change, so ha hona nthwe re tla etsa empa e ya re hlokofatsa haholo-haholo.

Ke bona e le ntho e ntle e ba e etsang. Hobane re kgona ho kreya meroho e fresh, re kreye meroho e metle e tswang mobung. Ka hoo ke first grade. Ka hoo, ke bona e le kakanyo e ntle eo. Le kgona ra thusana, rona le bona. Rona re thola meroho ya rona haufinyane le bona ba atisa kgwebo ya bona, ba etsa tjhelete. Ka hoo, ke bona e le idea e ntle .

Nna ke ae kgothalletsa mokgwa oo wa temo. Baka e le hore batho ba bangata ha ba na tjhelete ya ho reka lefatshe. Ka hoo, ha ho na le jareta, bodulo bo bokgolo haholo o ka kgona ho lema hona bodulong ba hao jareteng ya hao. Ka hoo, ke a le kgothalletsa le hore o be le poleke ya hao e nang le lebitso la hao. Farm ya hao e nang le lebitso la hao, o leme ho yona. Le hona e ntse le mokgwa o lokileng ebile ke mokgwa o tlo etsang hore o be dibukeng tsa government. So, ke ntse ke e kgothaletsa le eo.

Sepinatjhe o ka ka sona, o ka etsa di-salad-e sona, o ka pheha dilo tse ngata tse fapafapaneng ka sona. Ho monate ke hore e na le di-vitamin A, C le potassium, folik acid le iron moo di thusang ka masapo, di boya hape di thuse ka mahlo. Ka hoo, sepinatjhe se bohlokwa haholo mmeleng.

Ho betere matlo le matlo a dijalo. Ba itjalle majareteng a bona. Ka hoo, tlala e tla fokotseha le hore ba se ke ba senya tjhelete ntse ba reka tjhelete e leng siko. So, ho tla ba tswela molemo hore jarata le jarata e be le dilemi. Ba leme dipoone, dipinatjhe, dikhabetjhe, dianyanisi, di ditamati tseo di tla thusa ho fetsa tlala moo South Africa.

Taba e etsang batho ba tshwarwe ho kga dijalo tse jetsweng moo ke hore poleke eo ha se ya bona, e na le monga yona, e na le lebitso. Ka hoo, ke lona lebaka le tla etsang hore batho ba tshwarwe. Ha ba kgone ho ikgella dijalo tse seng tsa bona, ke private property.

Ho ya ka nna, kgwebo ya veine e na le tjhelete e ngata. Veine ke ntho e rekwang haholo, e bohlokwa haholo. Ho ya ka nna tshwanetse o qale o batlisise hantle moo o ka kreyang veine teng haufinyana ka theko e tlase nyana. O kgone ho qala kgwebo ya hao ya veine, o rute batho ka veine, o ba deliver-ele diveine. E ka thusa haholo ebile ha o ka e i-deliver-ela yona, o itsamaisetse yona, o ithekisetse yona ke ho qala ha hao. Ha o ntso o ya o tlo kgola kgwebong ya veine ka hobane veine e na le tjhelete e ngata, e newa haholo ke batho, ya ratwa. O tsebe hore veine e tholahala kae? O etse mosebetsi wa hao hantle, oe batlisise hantle mosebetsi wa hao hore o kgone ho atleha.